Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ke rata ho hlalosa ka ditholwana tse ka makotikoting. Hangata batho ba di rekang, ba di rekela ho etsa salad-eya ditholwana, ba di rekela ho etsa pudding, ba be ba di rekele ho etsa smoothy. Jwale ke ka mokgwa oo ba rekang ditholwana tse ka makotikoting hore ba etse ntho tseo tse ba di batlang. Jwale hangata o fumane di so be teng difateng ditholwana, e so be nako ya tsona hore di be teng. Jwale batho ba bangata ba ya dishopong ba yo reka ditholwana tse ka makotikoting hore ba kgone ho etsa tsona di-salad-e tseo, le di-pudding hammoho le di-smoothy tse di batlehang. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Molekane wa ka, ke rata ho o qoqela ka tsatsi le nkileng ka sebetsa polasing ya Ntate Makgethe. O kile wa ba le morwalla o mong o moholo, wa makatsa kannete. Ono fihla sebaka-bakeng, maru a tjhentjha a ba a matsho. Hare re re shebile marung, morwalla o potlakile ka nnete. Wa nka dijalo kaofela tsene re di jadile, matlo a tloha masenke, matlo a mang a wele ka lebaka la morwalla oo. Ho kile hwa ba boima tsatsi leo, nka se lebale letsatsi leo. Ene e le ka di-twenty-five tsa January.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ke rata ho hlalosa ka metsi ao re tla a fumanang difefong hobaneng a le molemo ho nna ke le sehwai. A molemo hobane ke dula naheng, ha hona metse moo, a hona letho, ke mo sebaka-bakeng, hona le difate feela. Jwale metsi ke bophelo, metsi ke ntho tsena kaofela bophelong ba sehwai. Jwale ke rata hore metsi a bohlokwa haholo. Metsi ke a pheha ka ona, metsi ke a hlapa ka ona metsi, ke a nwa ho ona. Jwale a molemo haholo ho nna hobane ke phela ka ona metsi ana ke le sehwai.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Eya, nako e ya hlokahala polasing hobane moo re bua ka mohlape, re bua hape le ka dihlahiswa tse nonneng. Jwale o hloka nako e ngata hobane ha o lema tlamehile o be le pelo e telele, o rate ntho eo oe etsang. Dihlahiswa tsa hao di tloba matla, di tloba ntle ka nako tso tsohle hobane o fa polasi ya hao nako e ngata, ha mmoho le mohlape wa hao oo fa nako e ngata. Jwale ho tshwanelehile hore nako e eketswe, ebe nako e telele polasing. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Mona ke tlo le hlalosetsa ka dijo tsa batho bane ba qekella. Rena le meroho e fapafapaneng. Wa ho qala moroho ene e le spinach, sepaile, thepe le qhela ha mmoho le dinawa. Meroho e na kaofela e fapafapaneng e na le vitamin D, e na le vitamin C ha mmoho le di-protein-e ho batho bane ba qekella. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Nna kopo e kenang le yona, ke kopo ya tjhelete ho hodisa serapa sa ka sa dijalo. Le poloko ya metsi ke ahe letamo, ke boloke metsi hore serapa sa ka le sona se tsebe ho nwesetswa. Ha mmoho le disebediswa tse ke senang tsona. Ka hoo, nka leboha haholo ho lefapha la tsa temo hore ba nthuse ka tjhelete le ho etsa poloko ya metsi eleng metsi a hlokahala.

Dumelang, ya buang mona ke Mmathabo. Ke rata ho tlo hlalosa ka ha polasi ya ka. Polasing ya ka hore dintho di tsamaye ha mmoho ke hore ke sebedisane le basebetsi ba ka le ho isa disebediswa tsa ka moo di tlabeng di lekolwa teng ka selemo le selemo. Le ho fana ka tlhahiso e ntle bathong ba rona ha mmoho le dishopong kaofela mo tlabeng re fana ka hlahiso teng. Batho ba kgahlehe ha ba reka. Ke a leboha.

Jowe! Molekane wa ka, ka tle ka utlwa bohloko bo bong bo boholo. Itse ha ke ya masimong ke ilo lekola poone, ke re ke a kotula. Ke fumane poone ya ka e bodile moo le horeng ke utlwile bohloko haholo. Ke lahlehetswe ha bohloko ke poone e bodileng eo. Jonana wee! Ha ke tsebe hore ke tlo etsa jwang hobane ke lahlehetswe ha bohloko molekane wa ka.

Sehwai se tlameha ho lekola bophelo ba mobu ka dilemo tse tharo ho ya ho tse nne.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ke rata ho kgothaletsa dihwai tsa kgale di tle di tlo sebedisa mokgwa wa kajeno ho temong ya bona. Hobane mokgwa wa kgale one o nka nako moo dijalong tsa bona. Jwale dihwai tsa kajeno di sebedisa mekgwa ya kajeno ho temong ya bona hore tjhelete e kgone ho kena ka pele moo temong tsa bona. Dijalo tsa bona di kgone ho hola ka ponyo ya leihlo. Jwale ke a ba kgothaletsa ba kgale ba tle ka moo nthong tse ntjha tsa kajeno.

Dumelang, ya ba mona ke Dipuo. Ke ile ka batlisisa ka maru a botona ba dikgomo. Ka fumantsha hore botona boo ba dikgomo bo hantle hore o ka kgotsofalla dikgomo tsene di sa kgotsofatse lapeng. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ke rata hore nka hlalosa hore mmuso o ka etsa di ha mmoho le di-workshop-o ho bontsha bo rakgwebo hore ba ka fumana thuso hokae bakeng sa dikgwebo tsa bona?

Nna ke le dipuo, ke kgothaletsa bo rakgwebo hore mafatshe a be ka tlasa ho bona hore ba ske be ba ba le bothata ba ho kopanela mafatshe. O mong le o mong a be le lefatshe la hae, a kgone ho lema dijalo tse tla mo kgotsofatsang. Le hee mathata a hlaha a tsebe hore o etsa jwang?